Dumela lebitso la ka ke Palesa. Ke reka data ya diranta tse mashome a mararo hora e fetileng. Empa e fedile ka pele haholo ebile ha ke a e sebedisa haholo. Ke kwatile ka taba ena ebile ke kopa hore le hlahlobe hore na ke eng e etsahetseng. Haeba ho na le bothata, ke kopa hore le kgutlise tjhelete ya ka kapa le mphe data e nngwe ke leboha haholo ka thuso ya lona.

Data e tura haholo hona jwale. Ke kgothaletsa ho sebedisa Wi-Fi ha ho kgonahala, le ho tima ditshebediso tse sa hlokahaleng ho boloka data.

Ke sebedisa Wi-Fi ha ke kgona. Ke tima data ha ke sa e hloke, hape ke tima ditshebediso tse mathang ka data ka morao, hape ke leka ho se shebe video kapa ho bapala dipapadi tse sebedisang data haholo.

Ke reka di-data ka mohala, ke eletsa hore o reke WhatsApp bundle kapa nite bundle. Hobane ditheko di tlase ebile di a tshwarella. O seke wa shebella di-video ka data e tlwahelehileng.

Ke ntse ke sheba ya ka mme ke hlokomela hore theko ya data e ntse e nyoloha haholo. Empa moputso ha o nyolohe, o ntse o eme feela. Ke hlile ke tshwenyehile haholo hobane ha ke tsebe hore na ke tla kgona ho reka data kgwedi le kgwedi. Data e tura haholo ebile bo bophelo bo boima. Ke nahana re lokela ho qala ho boloka kapa ho sheba bundle tse theko e tlase. O nahana eng ka taba eo?

Dumelang ke fumane molaetsa o reng. data ya ka e tlo fela bosiu bona, empa ke sa e sebedisa haholo ebile e ngata data e setseng. Ke kopa ho utlwa hore ha ho le tjena ho etsahala jwang ka hobane ke a e hloka data eo, nna le ka nthusa ka sena?

Dumelang kajeno data e se e le karolo ya bophelo ba rona letsatsi le letsatsi. Ntho e nngwe le e nngwe, ho ithuta, ho sebetsa esita le ho buisana e hloka data. Re kopa hore mmuso o ka thusa ka ho theola ditjeho tsa data kapa o fane ka ditumellano le bafani ba ditshebeletso hore batho ba fumane data ka theko e tlase. Sena se ka thusa setjhaba haholo, haholoholo baithuti le batho ba sa sebetseng.

Ke bona monyetla o motle moo ha hona sebaka sa ho rekisa data, ke ka hona nka bulang kgwebo e nyane ya ho rekisa data ho baahi ba moo. Sena se ka thusa ho fumana tjhelete mme sa thusa le baahi ba sebaka, ho se ke ba tsamaya hole ho ya reka data. Ke monyetla wa ho thusa setjhaba le ho iketsetsa tjhelete.

Ngwanaka o ne o sa lokela ho bapala ka mohala wa ka hobane o qetile data ya ka. Ke a kopa hore nakong e tlang o mpotse pele pele o sebedisa mohala wa ka.

Ke rekile data bundle ya diranta tse mashome a mahlano. Empa ha ke bone founung ya ka, ke kopa hore le ntlhatlhobele, le bone hore na data eo e kene kapa ha e a kena. Hobane ke a e hloka haholo.

Ke tla sebedisa Wi-Fi ke time data ha ke sa e hloke. Mme ke qobe ho shebella di-video mohaleng wa ka.

Dumelang ke batla ho tletleba hobane data ya ka e fela ka pele haholo. Ho bonahala ka e ka le etsa ka boomo hore e fele ka pele. Ntho ena ke ntho e ntjha ebile ke ntho e neng e sa etsahale kgale. Ke kopa hore le hlahlobe hape, le nthuse.